Enye yezinhlelo ukufaka iwebhusayithi lapho okhangisa khona ibhizinisi lakho ukuthi u-add-e i-address yalo. Nokufaka inamba yebhizinisi lapho ongatholakala khona abantu uma bekudinga. Nokuthi futhi u-add-e i-LinkedIn akhawunti yebhizinisi lakho ephepheni. Yilapho abantu abazobona khona ukuthi uma befuna ukuxhumana nawe mayelana nebhizinisi bengashona kuphi noma ikuphi abangakuciphiza noma ikuphi abangakwenza.

Okokuqala uNomusa akangakwenza ukuthi azi izikhathi ze-calender zokutshala ukuthi zinini. Okokuvikela ukuthi izitshalo zakhe zingahambi nezikhukhula engatshala kwama-tunnel izitshalo zakhe lapho ezizovikeleka khona emvuleni enamandla engase icekelele phansi izitshalo zakhe. Kanti futhi okungase kunqobe isomiso ukuthi ngesikhathi kusanezikhukhula ebe noJoJo tank akazoba nabo belindele isikhathi sokuthi mase engekho amanzi esebenzise wona lawo manzi.

Ngingabatshela ukuthi bezame le ndlela entsha yokutshala esiphasisiwe ososayensi futhi izobongela namanzi ezimeni zezindawo ezingenawo amanzi kahle. Iphinde futhi ikhiqize izithelo eziningi ezisezingeni elifanele ngokomsoco nangokwama-vitamin.

Yebo, elami iphupho kwakuyiphupho lokucula. Engakwenza-ke ngalokho ngenza iy'nhlelo ngihlelele iphupho lami. Ngathenga i-microphone ukuze ngizoqala ephupheni lami lokucula, ngizame ukuthi ngicule nabangani bami ukuze ngibone phela ukuthi ngizophumelela na. Yilokho mina engakwenza akukho okudlula ukuthi uzame kulona iphupho lakho usukume kube khona okwenzayo okuzokuyisa phambili kulona.

UThomas engaya kumphathi wakhe, ehlale naye phansi emuchazele ngesimo sakhe sokusebenza kanzima esenza ukuthi umzimba wakhe ube buthaka ngokwesempilo. Muse ecela ukuthi emunikeze usuku olungase libe uhhafu noma emnikeze lonke usuku ukuze ekwazi ukuthi eye kadokotela eyobona ukuthi ikuphi udokotela akangamsiza ngakho, ukuze naye ebe sesimeni esifanele ukusebenza.

Isimo sezulu elinamandla elingaba yinkinga ekuvuneni izitshalo. Nezulu elinesichotho. Nezulu elinesomiso elingaba yinkinga ekuvuneni noma emkhiqizweni osuke utshaliwe.

I-land reform, ukubuyiselwa komhlaba kuyohleli kuyinto elungile ngoba ubuyiselwa kwabanini bawo ababephuciwe, ababengacelwanga, owawungathengwanga. Lokho kuyohleli kwiyinto elungile ngoba nabo babantu abafunayo ukuba namabhizinisi ukuze bekwazi ukuthi bondle imindeni yabo.